Tema ena e hlalosa ka sehlopha sa marangrang se phatlalletseng, ka kgoneho ya topology, e hlalosa mohokare moo motho ka mong sehlopheng ba kopanang ho kopanya dipapadi tsa marangrang. Sena se itshetlehile ho sehlopha sa batho se nang le mesebetsi e fapaneng, jwalo ka baetapele, baetsi ba content le batho ba lekolang, ba sebetsa mmoho ho etella boteng ba marangrang pele.

Ditaba di bohlokwa haholoholo, ebile di etsa motho hore a dule a le malalalaotswe ka mehla ohle, le hore a tsebe hore ho etsahalang ka hare ho naha le dintho tse amang batho, le hore ba ka itlhokomela jwang.

Marangrang ke sesebediswa seo re se sebedisang ho kopana, empa ha se tsela eo feela ya ho kopana le ba bang. O ka kopana le batho beo o tlwaetseng ho kopana le bona ka marangrang, ka mokgwa wa hore o ba letsetse mohala kapa o ba romelle molaetsa.

Marangrang a entse bophelo bo be bobebe ho batho, hobane matsatsing a kajeno ha o sa hlokahala hore o ye ho motho hore o kgone ho kopana le ena kapa le buisane. Matsatsing a hona jwale o kgona hore o bue le motho a naheng e ngwe o ntso le naheng ya heno, hape marangrang a re thusa le hore re tsamaise dihlahiswa tse leng hore motho a di sebedisa ka pelenyana hobane motho e mong le mong o kgona ho bona seo o se rekisang kapa mosebetsi oo o fanang ka ona ho batho ka pelenyana. Le ka ntle hore o ye ho batho o kene monyako le monyako, ore o rekisa sehlahiswa sa hao, o se o ka kgona hore o kene marangrang, o behe sehlahiswa sa hao moo ebe sona so reng se ipapatsa.

Re na le mefuta e mengata ya router, re na le router e leng hore e hokelwa ka tlung e dula ka tlung e sebediswa ke lelapa kaofela, re be le router e ngwe e leng hore motho o kgona ho tsamaya ka yona hohle ma yang teng ka Sekgowa ba re ke pocket router. Router hore e tle kgone hore o sebedise Wi-Fi o tlameha o reke sehlahiswa sa data, o ka patala ka tsela tse fapaneng ho na le tjhelete boleng bo bong bo itseng bo ka patalang hore o kgone ho thola data e re bolelang hore ke unlimited data, e leng hore ha o e sebedisa o e sebedisa ha e fele ho fihlela o ntso patala hape kgwedi e latelang. Re be le enana, e tla be e ntse e ya ka hore ke di one gig, ke di ten megabytes, ke di-hundred mega bytes tseo e leng hore o kgona ho di reka, ebe wa e kenya sim card-eng ya hao eo o e hokelang ka hare ho router ya hao, ebe yona e sebeletsang e etsa Wi-Fi.

Matsatsing a jwale, internet banking e se etseditse batho bobebe hobane ha o sa hlokahala hore o ye shopong, o lo reka data ya hao shopong. Motho o sa kgona hore a kene bankeng ya hae, a reke data teng, hape se ba balehela hona ditheko tse se di nyolohile tsa data ha o fihla dishopong tsa metseng, le metsaneng ya rona. Ha e tshwane le ha o tsamaya o ya dishopong tse ntseng setswalle le di-network tsa rona tse leng hore ba rekisa data ka boleng bo tlase haholo. Batho se ba kgetha hore ba ka mpa ba reka data ya bona ka internet banking.